Uma umuntu efuna ukuboleka imali ebhange, izinto ezibalulekile okufanele azicabange kuqala, zifaka umthwalo wemali okumele ayibuyise, kanye nezinga lezintshabalalo ezihambisana nesikweletu. Kufanele acabangele izintshisekelo, izimo zokuqasha, kanye nesikhathi sokubolekwa. Kubalulekile futhi ukubheka ukuboleka komuntu wesithathu noma ukuhlolwa kwezikweletu, ukuze aqinisekise ukuthi uyakwazi ukukhokha imali ebhange ngaphandle kokuphazamiseka kwezinhlelo zakhe zezezimali. Lokho kuzomusiza ukuthi enze isinqumo esihlakaniphile, esingaphazamisi ikusasa lezezimali.

Isikhathi sokulinda ekusebenzeni kwempumelelo yomshwalense womngcwabo, singaba nemiphumela emihle nemibi. Izikhathi zokulinda ezimfushane zivame ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisheshayo. Okwenza kube lula kubathengi ukuthola izinzuzo zomshwalense ngaphandle kokulinda isikhathi eside. Lokhu kuzuza amakhwasimende, kuphucula ukwaneliseka, futhi kugcina igama elihle lomshwalense, kodwa izikhathi zokulinda ezinde zingaholela ekuphazamisekeni kokuhlinzekwa kwezinsizakalo, ukufisa kwezakhamuzi, nokunganeliseki kwabathengi, futhi kubangele ukuphazamiseka ekuxazululeni izikhalazo. I-balancing, isikhathi sokulinda kuyadingeka ukuze kubhekeleleke izidingo zokuphathwa kwemali, ukuhlola izicelo, kanye nokuhlinzeka nezinsizakalo ezisezingeni.

Uma ngingaxoxa nomenzeli womshwalense womngcwabo mayelana nesikhathi sokulinda, imibuzo engingayibuza ingaba ilena elandelayo. Kuyini isikhathi sokulinda esijwayelekile kumshwalense womngcwabo? Kuthatha isikhathi esingakanani ukuze isicelo somshwalense siqinisekiswe noma sikhokhelwe? Iziphi izindlela ezithathwa ukuze kuncishiswe isikhathi sokulinda? Izinkinga ezenzakalayo zibangelwa yini uma isikhathi sokulinda siba sihlangane nesikhathi eside? Kungabe isikhathi sokulinda eside sinomthelela ekwanelisekeni kwekhasimende?

Kwakukhona isimo lapho umndeni wakini ubhekana nomngcwabo omkhulu, kodwa isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo sibe nomthelela omkhulu. Umndeni ulinde izinyanga ezimbalwa ukuze kutholakale izinzuzo zomshwalense, okwakwenza kube nzima ukuhlangabezana nezindleko zomngcwabo kanye nokuhlinzeka usizo lwezempilo. Lokhu kwaholela ekutheni umndeni uzizwe ungaphumeleli, futhi kwabaphazamisa othandweni ukuthatha izinqumo, ezenzakalayo, ezimayelana nokuhamba kwezezimali. Isikhathi sokulinda eside sathinta kakhulu izimo zomndeni, njengoba izindleko zomngcwabo zaphazamiseka kakhulu.

Nge-ephu yezamabhange, kunezinto eziningi ozenza ekhaya esikhundleni sokuvakashela ibhange. Lokhu kufaka ukubheka ibhalansi yesikhwama nokuhlola izinkokhelo. Ukudlulisa imali phakathi kwamakhonti noma kwabanye abantu. Ukukhokha izikweletu ezihlanganisa izinkokhelo zenyanga, amabhili noma izikweletu ezahlukahlukene. Ukufaka izicelo zomshwalense noma ukufinyelela kweminye imishwalense. Ukuphatha izimvumo zokuphatha ama-akhawunti nezinye izinsizakalo.

Uma isicelo somshwalense womngcwabo sibambezeleka ngenxa yesikhathi sokulinda, izinkinga zixazululwa ngokuhlinzeka ngamadokhumenti noma ubufakazi obuhlobene. Lokhu kungafaka izitatimende zomshwalense, zokuqinisekisa ukuthi isicelo sikhona futhi sitholakele. Izincwadi zesikhumbuzo noma izibhaliso zomngcwabo ezikhombisa ukuthi imicimbi yokufa yenzekile. Izincwadi zokuqinisekisa ukuthi, zonke izidingo zomshwalense sezihlangabezane njengezinkokhelo ezikhokhiwe. Izincwadi zohlolo uma zidingeka, ukukhombisa ukuthi isicelo sibe nezinselele ngenxa yesikhathi sokulinda.